Ngicabanga ukuthi amabhange ahlinzeka ngemininingwane eyanele mayelana nezimali zabantu. Emabhenki kukhona izimali zokugcinwa lapho amabhenki ehlanganisa nama-akhawunti, izimali lezi eyigciniwe, kube khona izimali zokubolekwa. Inani lemali oyibolekayo ebhange liyisilinganiso senzalo kanye neminye imiyalelo yokubuyisa imali. Uma uboleka imali emabhange, iba nenzalo futhi inzalo yakhona ibankulu kakhulu. Kube khona nezimali zokutshalwa lezi zimali lezi izona ezihlanganiswa nezinye imali.

Amabhange kufanele afundise abantu ngemfundo yemali ukuze ukuze bakwazi ukuzithathela izinqumo ezinolwazi uma nje kufika umuntu ezoboleka imali, kumele kube khona imfundo yezimali. Kufanele bavikeleke abathengi ezigibeni zezikweleti ngokunikeza izinsizi zokubolekwa kwezimali eziphephile. Uma abantu bezoboleka izimali emabhenki kumele bavikeleke njengabathengi abasuke bathenge lelo bhange.

Kungaba nzima kakhulu ngoba imali izobe isinyuke kakhulu kunale engisuke ngiyikhokha kwamanje. Ubudlelwane bami nebhange lami ngeke kube buhle kakhulu, kodwa kungaba khona izivumelwano sokuba uma kade ngikhokha imali ethize bangayinyusi kodwa ngiqhubeke ngiyikhokhe. Kungamane kunyuke iminyaka yokuthi ngikhokhe kunokuthi kunyuke imali ngoba uma kunyuka imali nezindleko zami azisenzeki ngendlela, kungcono kunyuke iminyaka kodwa imali esavumelana ngayo ukuba ngiyikhokhe ihlale nje ime kanjalo.

Awu bengalindele-ke kodwa konke lokhu ngiyabonga, ngiyabonga kakhulu. Hawu sengiyohlezi ngibhenga kuleli bhange leli futhi ngizoqhubeka futhi ngitshele nabanye ngeningenzele kona, ngiyabonga kakhulu. Kuyajabulisa ukuba ne-akhawunti kuleli bhange elikwaziyo ukukugcinela imali yakho liphinde futhi likunikeze inzuzo enkulu, ngiyabonga.

Ngingamululeka ngokuthi umuntu uma efuna efuna izinkontaki zama-medical aid, ngingambonisa ngokuba afunde imbandela ukuze aqonde izidingo zakhe, aphinde futhi aqonde izindleko ezifunakalayo zenkontileka, afundisise ngokucophelela. Aphinde futhi abuze imibuzo uma angalazi, uma engazi okuthile, ukuze aqonde kangcono.

Eyi ngiyona ngiyanizwa imigomo nemibandela yakule medical aid, kodwa kwase kwaba imali engaka? Uma kuphela unyaka nje ngingagulile yonke le mali iyenzenjani? Hawu, kuyaphela nje ngayo kuyashabalala? Ayi koda-ke sengifundile-ke laphaya ngaqondisisa kahle ngokucophelela imigomo nemibandela ukuthi kwenze kanjani. Hhayi kona sengiyezwa nemibuzo yenu futhi ngiyayizwa manje ukuthi ngizosizakala, ngikwazi futhi ukuyisebenzisa uma ngizithengela mina ezitolo thizeni imithi ngingayidingi njalo ukuya kudokotela ayi kuyezwakala. Ayi ingathi ngiyayithatha-ke ngiyayithatha akusenani.